Go apariwa dikhiba. Ga ona fetogo e kalo ka ntlha ya gore le gona jaanong tse di apariwa.

Ee, ka apariwa ko di-conference-eng ka gonne go botlhokwa gore motho a nne o tlo tloka setso se e leng sa gagwe.

Ke moaparo wa setso sa Batswana ka ntlha ya gore ke Motswana yo o motlotlo ka setso sa gagwe le gore diaparo tsa rona di yentswe ka lesela la .

Nnyaa ka ntlha ya gore fashion-e ya diaparo tsa segompieno tsa basetsana di tletse ka diaparo tse dikhutshwane.

Meaparo ya ditso tsa rona e farologane ka ntlha ya gore go na le ditso tse tlo reng di tsenya dibaga le diwang. Go na le ba sa ditsenyeng. Go tshwana le Batsonga ba apara xibelane ka dibaga. Bbatswana ba tsenya dikhiba ka ntle le go senya dibaga.

Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go apara diaparo tse tlhomphegang go bontsha tlhompo ya gagwe mo losikeng le goreng o nyetswe ko lona, go bontsha gore sa tserwe.

Magabe, mokorotlo le dikhiba.

Basadi ba apara moaparo o ba o ratileng go tshwana le gore go na le basadi ba ratang moaparo wa segompieno kgotsa yona fashion-e ya segompieno. Go na ne ba ratang moaparo wa setso.

Di ka gona go tshela mmogo ka gonne baroki ba kgona gore ba ka kopanya setso le fashion-e ya segompieno gore e nne ntho e le nngwe.

Setso le setso se nang le molao wa teng. Ka tsela eo, mongwe le mongwe o rutiwa molao ko a tswang ko teng.

Ee ka ntlha eo, basadi le banna ba tla ithuta go tlhompana le gore se monna a kgonang go se 'ira le mosadi o kgona go se 'ira.

Puso e re file tšhono ya gore mongwe le mongwe a phele bophelo bo ena a bonang bo le enough for ene.

Ba tlhakanya setso le fashion-e ka ntlha ya gore ba batla go ruta batho kgotsa go rotloetsa batho ka ditso tsa bone le gore batho ba ithute go rata ditso tsa bone.

Ba busa fashion ya bogologolo ka ntlha ya gore ba itse gore bašwa ba segompieno ba rata fashion.

Mosadi o tshwanetse a apare diaparo tse di tlhompang mmele wa gage.

Fashion e tlisa tšhono ya ditiro tse di farologaneng ka tsela eo basadi le bone ba ba gapeletsegang kwa thoko ba tlile go bona ditiro tsa matsogo.

Dikgotlhang tsa teng tsa setso le fashion ya segompieno ke gore ba kopanya diaparo tsa teng ga di rukiwa, di a kopanywa.

Ne nka dira dikhiba ka ntlha ya gore ke moaparo o tlhompegileng le e ratwang ke batho ka bontsi.

Ke ditso tsa Batswana le Mazulu tse di tlwaelegileng mo manyalong a rona ka fa. Batswana re ba bona ka dikhiba. Mazulu re ba bona ka dicholo le dibeshu.

Go apara dikhiba nako e le ntsi ka meletlo ya.

Ga go na selo se se fetogileng mo moaparong wa rona.